Lockdown e na e ne re tshwere ha bohloko mesebetsi le le le le le metsamao yohle e ne kginnwe, hono ho bolela hore , lekeno ne le le le e ne le ntho e boima ka lapeng. Mme ha lekeno e ne le ntho e boima ka lapeng. Tse ding tsa dikgwebo tsa rona e ne le hore re ne re le batho ba itshebetsang. Jwale re tlameha re di kgine ka hore ha hona batho ba tlo kgona hore ba ba re thuse ho sebetsa. Mme ha re ka ba ya re tshwara hantle ka tsela ya hore ne re sa kgone ne re le batho ba ba tlwaetseng ho ya bo kantle bomawatleng ka ka ka ka mafelo a beke. Mme jwale tseo tsohle di ile di ile tsa kginwa ka hore ha re ka ba ra kgona ho etela mono no mme ne re dutse bohloko ntho eo.

Tsela e nka nthusang, e ke bonang hore nka thusa moholo wa heso ka yona ke hore mehla le mehla hoseng ha tsoha. Ke etsa bonnete ba hore bethe ya hae moo a robetseng teng, mealong ya hae e hlwekile mme ke lokisitse ka makgethe. Mme ebe ke mo behela metsi, ke mo tlisetsa ona ka ka ka ka ka ke mo isetsa yona ka phaposing ya hae. Mme wa itlhatswa haeba a sa kgone ho itlhatswa. Ebe ke a kgona ho mo thusa. Haeba e le motho wa boemo bo tshwanang le nna haebe e le motho e motona. Ke tla kgona hore ke mo thuse hoba le nna ke motona. Ha e le motho a motsheadi ke tla bitsa motho ya tla kgona ho mo thusa, mme kamora moo ke mo nke a qhale metsi. Ke mo etsetse dijo tsa hoseng le tsa motshehare le tsa mantsibuya. Ke dule ke mo hlokometse ka mehla yohle.

Taba ya batho ba dutseng hae e ka lokiswa ka mokgwa o itseng. Ha mopresidente a ka bua le batho ba kabinete ya hae hore ba etse dikopo kapa ba tsamaye di di di-hospital di-clinic tsohle. Ho etsa bonnete ba hore batho bohle ba na le mangolo ba bitswa kaofela ba hirwe hobane ha hona motho a tlamehang ho dula hae. A dutse ka mangolo a tlamehang ho dula hae ka mangolo a bongaka. Batho ba bangata ba hlokang thuso mme batho kaofela ba nang le mangolo tlameha ba hirwe ba ye mesebetsing, ba kgone ho thusa batho.

Setjhaba se etsa bo nnete ba hore ka mora hora kapa kamora hore letsatsi le ye madikelong. Ke hore ba fumane batho ba itseng, ba bo ntate ba motseng ba ka tsamayang, ba patroller. Bosiu bono kaofela ba ntse ba sheba hore ha hona motho ya kenelang e mong le hore ba etsa bo nnete ba hore batho ba seng ba tsofetse ba kgonne hore ba beha.

Tjhe, ha ho monna ke mo tsebang ya fumaneng keletso e mo e mosebeletsang. Taba ke hore banna kaofela le ha ba bua mathata a bona, ha ba bue kaofela. Tse ding tsa ntho ba di fihla, ba di pata, ba di hulela morao, hobane ba na le ba na le kelello ya hore kapa hona mohopolo wa hore ba tlo tshehuwa setjhabeng. E tlo ba di tshehisa. Jwale ba kgetha hore ba di kwalle ka hare. Ba fane ka mathata a e seng ona kapa ba fane ka mathata a, a sa fellang. Mme jwale ha o mo fa keletso motho o mo fa keletso ho latela ka moo a buileng ka teng, eseng ka moo ntho dileng ka teng, ebe ba ha e mo sebeletse taba eo.

Seo ke se boneng ka batsofe ka tjhelete ya modende, ke hore batho be leng hore keng ba ba roma hore ba lo hula tjhelete teng. Ba fihla, ba ipha yona, ebe tjhelete ya modende ha e fihla ho monga yona e fihla, e se e sa fella. E se jewe kapa motho a re o fihlile a nkuwa poho a le toropong. Empa e le mafosi, nna seo nka se se nka se nka se etsang ke hore batho ba baholo, ba ska hlotse, ba kgollwa. Ba ikgolle kapa ha e le mafelo a kgwedi, nako ya modende ka tjhelete eno ya modende ba tlisitse dijo ka yona tjhelete eo.

Taba ena e ile ya ntula ha bohloko, ke ile ka ikutlwa ke saretswe wa clinic-i ke yena a tlamehang ho etsa bo nnete ba hore, tekesi kapa yona clinic-i e tsamayang ebile e na le mafura ka nako tsohle. Ho sa kgathalatsehe hore na batho ba dula hokae. Ha se maikarabelo a rona empa ke maikarabelo a government-e le a mokganni wa bona hore mafura a dula a le teng ka mehla yohle.

Founela ho tsebisa kapa ke le hlahe leseding ka maikutlo a batho bao ke dulang le bona be eleng hore ke community kapa hona mphakathi. Taba ke hore tshebetso tsa tshohanyetso di tla ka mora nako. Nako e nngwe o fumane hore motho o o e founetse e le hore o matetetsong. Motho a ka ba a hlokahala kapa a re siya ka baka la hore tshebetso e tlile ka morao ho nako. Mme jwale taba ena, e dula batho ha bohloko hobane se re se na le tshepo ho batho ba sebetsanang le batho kapa ba sebetsanang le di-clinic-ing moo.

Mathata ao re kopanang le ba founa ba le bangata ka nako e le nngwe mme ba le bangata ka nako e nngwe. O fumana hore di-clinic tse tse tsa tshohanyetso tse tsamayang hona matekesi a maemong a ratang batho ba fumana hore a tswile a le kaofela ho lata batho. Mme jwale ha re kgone hore re re a ise bathong ba bang. Mme jwale nako e nngwe utlwa hore batho bao ba founa ka mabaka a sa utlwahaleng. Ba ka nna ba fumana pheko dishopong ba ka nna ba fumana pheko mabenkeleng haufi le moo ba dulang teng.

Nna ha ke nka moriana dishopong kapa hona mabenkeleng. Ke sheba hore na ke tlo botsisisa pele hore ho motho ya sebetsang ka moo hore na ke moriana ofe a o tsebang o sebetsang ho latela ka moo ho latela ka moo ke tshwerweng ke lefu leo ka teng. Kapa ke tlo batlisisa dipotso ke tlo batlisisa ho batho pele ba kileng ba o sebedisa hore na o kile wa mo sebeletsa kapa tjhe? Ha okaba mo sebeletsa, o mo senyeditse feela nako le tjhelete. E be ba ke a o nka ha ke o nke fela hobane ke bona e le moriana. Empa ba tlisa ke etsa dipatlisiso pele ka ona.

bana ba heso ke tlo le hlalosetsa ka ditsela tsa ditjhelete tsa ho thibelapelei e kenngwang pele Implant e kenywang sephakeng. Mme jwale ena e kenywang sephakeng e thusa hore le ha e ka ba ha o entse ketso ya thobalano. Mme jwale la iphumana jwale le . Ha hona hore o ka o ka ba le pelehi . Jwale e meng ya boraro ke ho rwala kgohlopo o rwala kgohlopo ho thibela pelehi ebile le ho thibela le mafu.

Kgotsong manese le nako, jwale ke founu jwale ho tloha ha jwale, ke kopa thuso, ke na le bothata mona seterateng sa heso. Ho hlahile kotsi jwale ke kopa tshebeletso ya tshohanyetso ka pelenyana. Ha esale ke le moyeng, ho tloha ka mora hora .